Okokuqala kukonga kuba oko uyakhuthazeka xa niliqela labanye oomama nikule niyinxalenye yale migalelo. Iyanceda ingakumbi kula maxesha ngoku iyenziwa, abanye bagalelana ngeembiza abanye ngemali. Ngaloo ndlela bayonga futhi baphucula nentlalo yabo ngenxa yale migalelo. Ngoko ke xa oomama bedibene kuninzi abakuphumezayo, mabalande ekhondweni benze kangangoko iinkondekazi zazisenza.

Umahluko kukuba okokuqala, ayikho semthethweni le nto ayenzayo, le yasebhankini isemthethweni. Okwesibini inzala yale yalo wasekuhlaleni ivamise uba kumyinge ka-fifty percent inzala, kanti kweyasebhenki ngumyinge osezantsi nangona ilixesha elide uyibhatala. Kanti le yasekuhlaleni ikubangela uba uyithathe ngoku, kwinyanga ezayo uyibhatale nenzala yayo engangomyinge wamashumi amahlanu kwikhulu. Ngoko ke umahluko kulapho, inzala inintsi kowasekuhlaleni kanti ebhankini incinci qha ubhatala ixesha elide.

Mafungwashe wam omhle, kubalulekile ukubana ube naye umasingcwabane kuba awulazi ingomso. Lo mvuzo wakho uwurholayo awungeke ukwazi uqhuba iindleko zokungcwaba, kanti xa ubhatala igcuntswana lemali kumasingcwabane iyakunceda loo nto ukuthi noba kwehla into obungayilindelanga umasingcwabane uza kunceda uqokelele zonke ezo ndleko ngomzimba opholileyo. Isenganguwe obhubhayo, isengandim. Loo nto ithetha ukuthi umasingcwabane ubalulekile, wuvule kuba eneneni ingomso asilazi mntanam.

Ndicinga ukuba ndingadinga abantu abalishumi elinanye, mna ndibe ngoweshumi elinesibini. Loo nto ingenza sibe nemali eyaneleyo sikwazi ukohlulelana ngokwaneleyo xa kuphela unyaka. Ukuba sistokfela sokuba sigalele kubani nobani ngenyanga, kwakhona ingayimali noko eliqela eya kumntu ngamnye xa kusekugalelelwa yena ngaloo nyanga. Nangona ndingakhetha isitokfela apho sigalela imali, emva koko siyohlule ngenyanga yoMnga ekuqaleni ngaphambi kokuba kuqale iintsuku zokubhiyizela ukuphela konyaka.

Yho, zininzi kakhulu!. Kuquka nezithembiso zokuba imali izofakwa ingaze ifakwe, ithi seyifakiwe iphinde ingoneli ishote. Futhi le mali kufumaniseke uba ikhava izinto ezithile and iza le mali kuwe sowunamatyala ekufuneka ithi xa ifika ngoku ubuyifakelwa uba thenga iincwadi, uhambe uyovala ityala lendawo oburenta kuyo yokulala ngethuba ubusafunda esikolweni. Zininzi, futhi bukhona ubuqhophololo obubikwayo obenzeka phaa kwiiofisi zikaNSFAS. Luninzi uphando ekumele lwenziwe ngoba ininzi laa mali engakwazi ukunceda bonke abafundi.

Ndingamcebisa ukuba afake imali yakhe kwezi nkampani ziye zithi xa uye wainvesta okanye wafaka imali yakho iphinde ikuhlawule nyanga nenyanga. Ayenze loo nto uba makayifake ngoku asasebenzayo, ze xa ehlala phantsi laa mali imrholise de ayolala kobandayo. Nangona ulwazi lam kwengxowa mali zomhlalaphantsi lubhityile kodwa ndicinga uba ulwazana oluncinci nje ndingathi makayifake kwezi nkampani ziyenza futhi imali ide ibe nenzala, futhi ukwazi uphinde ubana urhola nyanga nenyanga. Andazi noba bathi zii-dividends na. Lububhitya ulwazi lam xa siza kulena indaba.

Endikwaziyo ngayo i-UIF yimali ethi ngethuba usasebenza itsalwe kumvuzo wakho kuphinde kube nepesenti okanye umyinge okhutshwa ngumqashi wakho ukuze mhla uphelile umsebenzi i-UIF okanye isebe lezabasebenzi likuhlawule yona nyanga nenyanga de iyophela okanye de uyofumana omnye umsebenzi. Yinto endiyaziyo leyo nge-UIF.